Nka kenyeletsa taba ya hore bo nkgono le bo ntate moholo, ba hlolwe ka matlung a bona, e le hore ba se ke ba nka leeto le le telele ho ya clinic-ing ba ntse ba senya nako. Sena se ka ba thusa hape e dule e se e kaba bohlokwa hape maphelong a rona hore ba tle ba boloke tjhelete, ba boloke le nako. Se ka ba thusa hape ka hore, ha ba sa kgone ho, ho tsamaisa mmele ya bona. Ebe batho ba clinic-ing ba tla ba tlo ba hlolela ka tlung moo ba bolokehileng teng, e le moo ba ikutlwang ba lokolohile teng.

Nna ho ya ka tsebo ya ka e nyane e ke nang le yona. Ke tseba e le hore batho ba tlametseng ho bula sekolo sena sa ho bolotsa e le batho ba kileng ba ya teng lebollong pele kgale. Then ho tloha ka moo ka morao ba ka kgona hore ba bule sekolo, ba tlo ruta ntho e len hore le bona ba ile ba e rutwa ha na ile sekolong seo sa ho bolotsa. Ke nahana kotsi ena e ka ba kotsi haholo horeng o bule sekolo empa o se na lesedi le le kae ka, ka sona sekolo sa, sa ho bolotsa. E ka ba kotsi e kgolokgolo haholo cause ha ono tseba dintho tse leng hore o tlametse o di etse le tseo sa tlamehang ho di etsa hore batho bao, bana bao ba ka keneng ka moo ba tswe ba le hantle.

Ho ya mahaeng a maqheku ho ka se nke nako e telele haholo. Ha nka se ntate moholo waka moo, a kgolwa hore ka nka nako e kabang metsotso e e leshome le metso e mehlano, ho isa ho ma, mashome a mabedi. Eya ha se, sebaka se setelele haholo. A teng hape, mahae a maqheku a haufinyana a kang bo leratong le, le kwetlisong.

Ke ne nkebe ka, kopanya sepetlele sa batho ba sa itekanelang ka hlohong le batho ba itekanelang, hobane ke bona e le ntho e kotsi haholo ya ho beha motho e leng hore o itekanetse bophelo ba hae, o bo behe kotsing. Pela motho e leng hore ha itekanela hantle ka hlohong, o mo behe pela motho o itekanetseng. Ka le leng a ka ntsha motho enwa kotsi a sa tsebe hobane hloho ya hae e tla be e sa itekanela.

Nna nka ya ho motho e leng horeng ke yena a ka pele pele line-ng. Ke mo hlalosetse maemo a ka hore ha ke a, ha ke a tlisa ho kula, empa ke tlo lata di, meriana ya ka. Ke tshepa hore a ka a ka, a ka utlwisisa haholo ho feta motho e leng horeng o morao kwana line-ng. Hape ke nahana leano le leng hore nka le etsa ke hore nna ka bo nna hlenne ke ikise ho motho e leng horeng o okametse batho moo hore ba thole dipidisi hore ke mo hlalosetse hore ke tlo lata dipidisi tsaka. Ke botse hore dipidisi di latuwa ho kae then ha batho ba mpontshe ke ya moo ke lo lata dipidisi tsa ka teng, ka ntle le ho ema line.

Ke nahana hore dingaka tsa private le dingaka tsa mo mmuso di etsa mosebetsi o tshwanang, ho bua nnete e ka ba e ka ba e ka ba thohako hape ho ka bonahala o nyatsitse dingaka tsa mmuso hore ha di etse mosebetsi wa bona jwalo ka dingaka tsa di-private. So, ha ke bone mmuso o hlokahala hore o ise bonkgono le bontate moholo dingakeng tsa private empa hona le dingaka tsa mmuso, tse ngata tse tsebang ho etsa mosebetsi.

Nna nka ikisa ka bo nna ba ka clinic-ing hobane qetellong ya letsatsi mmele e tlabe ele wa ka e tla be e le nna a batlang ho ba le lelapa leo e leng la ka. So nka ikisa ka bo nna ba ka clinic-ing ke tle ke thole diteko, ke bone hore na ho etsahala eng ka mmele wa ka.

Ho molemo haholo ha mmuso o tlile ka, ka yona taba enana ya hore bakhatjhane ile ba thuswe dihora tseo hobane le nna ke ile ka hloka thuso eo ke tsietsehile ke sa tsebe na ke tla etsa jwang, e le bosiu mme ka kgona ho fumana thuso ya hore ke tle ke thuswe ke, dipetlele tsa mmuso hore ke tle ke fumantshwe thuso. Ho no le molemo ho nna haholo hobaneng, ke la thola thuso ka pelenyana mme ho fihlela ha hona jwale, ke ntse ke le hantle. Ho tseba mang hore nka be ho la etsahalang ha ne ke sa thola thuso eo hobane e ne le bosiu.

Nna ke bona ba tlametse ho ntshwa ka sheshe moo hobane ba beile maphelo a bona kotsing, ka hore ba sebeletse mekoting, e leng hore mmuso ha ya ba dumella hore ba sebeletse teng. Hape se na se bontsha se beha maphelo a bona kotsing. Ba kula ene ba ka, ba ka tloha ba shwella mekoting moo, so mmuso o tlameha ho ba ntsha ka sheshe moo, mekoting eo.

Ke bona hole bohlokwa haholo hore motho a fuwe dipidisi tsa di-depression hobane, sena se ka mo tswela molemo haholo hore e tlo kgone le ho beha ma maikutlo a hae ka tsela e nepahetseng hore a seke a nkella dintho ka tsela e mpe haholo, empa sena se ka tloha hape se ba na le tshwaetso e mpe mmeleng wa hae wa hore o tlabe a tlwaetse dipidisi. Ke bona ha e le ho bua le motho e mong hole bohlokwa ho fetisisa ka dintho tsohle hobane sena se o jereng pelong ya hao, o tlabe o kgonne ho se ntsha ho feta ha o nwele dipidisi.

Hangata batho haba se ba hodile ba batla ho ba haufi le batho be eleng hore ba ba tlwaetse, batho be, le hore ba ba rata. So, ho kgutlela mahaeng hake bone e le phoso e kaalo ebile ke ntho e lokileng haholo hobane, o so le moholo haholo, o tlametse o dule haufi le batho be eleng hore ba o rata, ba tla o hlokomela ha ya hore hona le ntho e tla etsahalang ho wena.

Ke hore motho ka mong a etse dipatlisiso pele, a tla tsetela tjhelete ya hore motho e leng horeng ha motsebe. A etse dipatlisiso tsa hore batho ba ileng ba tsetela tjhelete ya hae ho yena, motho ba ile ba fumana seo eleng sa bona na qetellong .

Ke hopola hane kele clinic-ing, ke sale monyane haholo ha ho kena ngwanemong wa sekolo ka clinic-ing a tswa madi, ka ha hobane manese a ne e ne ele nako ya bona ya ho phomola, ha o ka bana le nese e leng horeng ile ya tla ya tlo mo hlola hobane ba re bona ke nako ya bona ya ho phomola. Ke ha ngwana eo a le a tswa madi haholo ho fihlela moo ba ileng a bitsetswa, koloi e tlabe isa sepetlele hobane o ne a se a tswile madi a maholo haholo.